Ee metshameko ya namana e fokotsegile ka gonne batho ba le bantsi ba dula ba le mo megaleng ya letheka kgotsa mo mafaratlhatlheng go tshamekiwa metshameko.

Mo nakong ya gompieno, metshameko ya diileketeroniki e dira gore batho ba tshele matshelo a e le goreng ga ba itekanela mo mebeleng gonne ba tshameka ba ntse fela mme metshameko ya mo nneteng ya mo sebeleng e dira gore batho ba itekanele ka ge ba siana-siana mo gotlhe fa.

O tliile go tlhoka mogala wa letheka kgotsa khompiurata le data e e leng gore ke e ntsi thata gore o kgone go tshameka online mo mafaratlhatlheng, mme motshameko ke o itseng o tumile thata ke kgwele ya dinao ya mo mafaratlhatlheng.

Go tshameka metshameko ya seileketeroniki go bonolo thata fela o tlile go tlhoka data go dira jalo.

Go na le motshameko wa seileketeroniki o o bidiwang FIFA ke motshameko wa kgwele ya dinao ka mme re kgona go gaisana le batshameki bangwe ntse re sa ba itse go dirisiwa diileketeroniki go gaisana.

Metshameko ya seileketeroniki e thusa batho ba le bantsi gore ba kgone go nna le di-skill-i mme ba ka kgona go nna le ditsala tse di siameng, ga ke rate fela gore bangwe ba kgona go dula ba tshameka metshameko e fela mme ba fetsa ba bolaiwa ke malwetsi a matlho le mekokotlo.

Fa o tshameka mo inthaneteng o sa kgaotse o ka bolaiwa ke bolwetse ba matlho, nna ke rata go tshameka FIFA e e leng kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore batshameki ba kgone go bona diphoso tsa bone le sekoro sa bona le batho ba ba tshamekang le bona mo inthaneteng. O tlhoka data le khomputara go tshameka, ka nako e nngwe o kgona go dirisa mogala wa gago wa letheka o na leng data go tshameka.

Fa o tshameka bosigo o kgona go tshameka o sa tshwenye ke sepe kgotsa ope fa motho a sa kgone go reka data ya go tshameka mo inthaneteng a ka dirisa Wi-Fi.

Metshameko ya mo inthaneteng e kgona go thusa ka go oketsa botlhale mo ditlhaloganyong tsa batho, metshameko e e ne e se teng ka gonne go ne go se na thekenoloji e agang mafaratlhatlha bogologolo.

Dikotsi tse di tlholang ke metshameko ya mo inthaneteng ke gore o ka bolaiwa ke matlho, o ka ikgobatsa molala le mo gore kolo. Utlwelela mmele wa gago fa o lapile, o nwe metsi mme o robale sentle bosigo.

Kwa magaeng ga gona infrastructure-ra ya inthanete e e ntseng sentle, mme bontsi ba batho ga ba kgone go reka data ka madi a le mantsi, bangwe ga ba na dikhomputara, o kgona go tshameka mind craft bonolo go tse dingwe ke ona motshameko wa mo mafaratlhatlheng o e leng gore o kgona go kry-ega bonolo.

Fa nka bopa metshameko ya mo inthaneteng nka bopa metshameko e e leng gore ga e na dintwa mo go yone, metshamekong ya inthaneteng nka fetola kgang ya gore e tshamekiwe ka data.

Go tshameka metshameko ya inthanete nako e telele go dira gore batho ba bangwe ba sa tlhole ba dira sepe, ba nna ba batla go tshameka yona fela. Ba bangwe ba tlogela sekolo go tshameka metshameko e. Mo metshamekong ya setso kotsi e ka nna go robega, re ka fokotsa ditlamorago tsa mo metshamekong ya inthanete ka go ikgalema mme re ikhutse fa re tshameka, o se ke wa fa batho dikgang tsa hao fa o ntse o bua o tshameka le bone.